Ha motho le molekane wa hae ba na le HIV ho molemo haholo hore ba nwe meriana ya bona, ba sebedise kgohlopo ha ba ya ho thibela ho tshellana kokwanahloko ena hape le hore mosadi a se ka ima.

Nakong ena e re phelang ho yona, jwale ho so na le makoloi ana a bitswang di-Uber. Nka rata hore bo raditekesi hobane tekesi ke koloi e leng hore e phahame ka seemo. Hape ha e hlole e lata motho lapeng la hae jwale ne nka thabela hore ho be le tshebedisano pakeng tsa bakganni ba ditekesi le bakganni ba di-Uber. Ho se ka ba le dintwa ho bakganni ba di-Uber. Ba lata batho malapeng a bona hobane koloi nyana tsena tsa di-Uber ke dikoloi tse tlwaelehileng tse tlase tse seng thata hore motho a tsofetseng a ka di palama.

Bo nneteng fela ha ke na bothata le dipetlele tsa toropong, ka ntle le hore di dula di le sephethephethe, ho dula ho tletse batho, empa se ka ha re tseba hore bophelo ba ba toropong bo dula bo potlakile, ho dula ho na le dikotsi le batho ba toropong ba bangata. Ho tlwaelehile hore ha o fihla sepetlele sa toropong, o fumane thuso ka mora e nako e telele hobane batho ba tlo fumantshwa thuso ba tloha ba le bangata haholo mme basebeletsi ba tsa bophelo ilo ba tloha ba haella ka nako tse ngata. Jwale ha ke no re ke bothata hakalo, ke ntho e ke kgonang ho e mamela.

Boholo ha ke bona motho a sa phelang hantle ka hlohong ke ye ke ke shebisise hore o tsamaya le mang e bang ke tlo bua le yena. Ke potso ya pele, ke tlo mo botsa yona eo hore o tsamaya le mang.

Boholo ke ho dula o rwetse semongkwana sefahlehong, o dule e ho hlapa matsoho ka nako tsohle lo itshehela sebaka pakeng tsa hao le ba bang.

Ha ke tsebe haholo ka meetlo mabapi le mahloko a itseng, empa ke hopola hore ha o na le bothata kapa bohloko bo itseng, o tla bolellwa ke ngaka. Ha o ya ngakeng hore o tlamehile ho etsa jwang hobane hape ke Mosotho. Ke hopola hore ho na le nako tse ding moo e leng horeng hore motho a phekolehe, ho hlokeha hore a ye lefehlong kapa mophatong.

Meriana yohle ha se di-anti retroviral fela, empa hee meriana ka boholoholo ha se ntho tse batlang ho di kopanye le tahi le ho tsuba kapa di thethefatse. ke nahana lebaka baka e be ele lona leo hobane ebile kokwanahloko ya HIV ke ke kokwanahloko hlekefetsang mmele haholo ha o sa ihlokomele hantle ke nahana ke ka lona lebaka leo ditsebi di e letsa batho ha ba tlameha ho nwa jwala kapa ho tsuba haholo le ha ntse ke bona ba e etsa ntho eo ho sena bothata, empa hee.

Aye, mokgotsi ntho e bohlokwa ke hore wena le molekane wa hao le ye tleliniking bakeng sa ngwana le se ke be la ba, la ba, la tlola letsatsi la ho ya tleleniking ha ho thwe le tle ka tsatsi le itseng. O tshwanetse leye ka tsatsi leo hore le fumantshwe thuso e nepahetseng hore ngwana ha a tlo beleha, a belehiwe a phetse hantle.

Ke nahana hore ke bolekwe ntho eo kaofela. Motho ya tlolang molao o tshwanetse a shebane le diketso tsa hae. E fella moo.

Netefatsa hore kgase e bang ho sebedisa kgase e kwetswe ha e sa sebediswe. Netefatsa hore mabone a di-paraffien le dikerese di time, mme ha hona tlhase nyana e teng moo e bontshang hore ho ka nna wa ba le kotsi. Netefatsa ka hohle hohle. Haholoholo ha o le motho ya tsubang hore ha o qeta ho tsuba o tima sekarete sa hao, mme ha ho sale leshala moo le ntse le bontsha tlhase kapa ho kubela.

Matshwao e ke wa tsebang a Lefu la T_ B, e leng lefu la lefuba, ke ho kgohlola ho feta fetang beke tse pedi ho fufulelwa ho kgathala le tla ntshwarela ke hopola tseo feela.

Ntho eo e le etsang ke kgatikela ya ditokelo tsa botho. Ke kopa hore le leke ka hohle hohle ho netefatsa hore le ba le yona meriana eo e bang le tshwanetse ho founela Letona la tsa Bophelo. Ke kopa le etseng jwalo hoseng jwalo, ke tla mo tsebisa nna ka sebele hore le tsamaile le sa fa batho meriana hobane le re ha lena meriana.